Tipulatifomo letinene to hlalela eSports ku nga va thelevhixini kumbe ku nga va egirawundini.

Xo sungula loko ndzi lava ku antswisa swikili swa mina ndzi nga langutisa eka mphikizano ya le ka inthanete swi kasi swin'wana ndzi nga langutisa eka rivala ra mitlangu ya tibolo loko van'wani va ri karhi va tlanga, kasi swin'wana ni nga swi langutisa eka thelevhixini.

E-e eSports yi nga ka yi nga tshuki yi va ntlangu lowukulu ku fana na mitlangu ya ndhavuko, tanihileswi bolo ya milenge kumbe bolo ya mavoko ku nga swi leswi swi tlangiwaka kumbe ku rhandziwa hi vanhu vo tala ku tlula eSports.

Xo sungula ndzi nga va lemukisa leswaku ko va ntlangu wa ka inthanete naswona mina a ndzi na lexi ni nga ta xi yi endla eka swona tanihileswi ku nga tlangu. Ndzi nga va lemukisa leswaku va lavisisa ku kuma ntiyiso wa swona.

Vaendli va mitlangu va fanele ku veka swipimelo leswaku vatlangi va swi tirhisa na ku swi landzelela.

Ndzi nga wu hundzula hikuva ndzi kucetela van'wana leswaku va tinghenelerisa eka ntlangu lowu hi ndlela yo endla mali.

Xo sungula ndzi nga tiyisisa hikuva ndzi ti nyiketela na ku ti kombisa leswaku ndzi tiyimiserile eka ntirho lowu wa ku endla mali.

Tipulatifomo letinene ku nga va internet.

U fanele ku va hlamusela hi vuenti va swi twisisa hi ririmi ro koka rinoko.

Tindlela tin'wani to tirhisa ku xavisa swilo leswi endliwaka hi mavoko manguva leyi, ku nga va TikTok ku nga va Facebook ku nga va Instagram na tin'wana tindlela ta inthanete.

Suzan a nga tirhisa inthanete ku fana na va TikTok kumbe Facebook ku navetisa bindzu ra yena. Leswi swi ta endla leswaku na vanhu lava nga le kule va kota ku fikelela kumbe ku swi vona. Leswi swi ta endla leswaku vunavetiso bya yena byi fikelela eka vanhu lava nga le kule na yena.

Jacob a nga tirhisa tindlela to fana naTikTok ku va a endla ti live videos ekaTikTok kumbe eka Facebook.

Makhensa a nga xavisa swifaniso leswi eka inthanete hi ku tirhisa Facebook kumbe TikTok leswi swi ta koka rinoko eka vanhu lava tsakelaka swifaniso swa yena kumbe eka vanhu vo tala.

Nhlamulo a nga tirhisa inthanete ku fana na Facebook ku navetisa Yoga. A nga tirhisa TikTok tanihileswi masiku lama vanhu vo tala va tirhisaka TikTok.

Ti-influencer ti tirhisana kahle hikuva ti naveta ti-brand eka vanhu kutani vanhu va tsakela ti-brand.

Swihangalasamahungu ku nga va selulafoni kumbe xiyanimoya hambi thelevhixini.

Mimpfuno yi endla leswaku ku va na mali eAfrika-Dzonga, yi endla leswaku Afrika-Dzonga yi va ndhawu leyi xiximiwaka.

Swi endla, leswi veka van'wamabindzu eka xiyimo xa le henhla swinene hi tlhelo ra swa timali tanihileswi vanhu va le matiko ma le handle va nga ta xavetela, swi endla leswaku van'wamabindzu va va na mali.

ku va hi tlhelo ra swa timali na hi tlhelo ya ya .

Vuyelo bya nkarhi wo leha i ku va mali yi ta va yi yi ta va kona eAfrika-Dzonga tanihileswi matiko ma le handle ma nga ta tisa mali hikuva va xava.

Ina khapu ya misava ya Fifa ya twenty ten yi vile na mbuyelo wa kahle ka ikhonomi hambiswiritano a swi vuli leswaku ku ve mbuyelo lowu nga heriki.

Ina swa pfuneta tanihileswi matiko man'wana ma langutisaka Afrika-Dzonga tani hi tiko ro ka ri nga ri kahle kambe leswi swi endla leswaku malangutelo ya vanhu ya cinca.

Xiave xa mfumo na sekithara ya phurayivhete swi seketela maendlelo ya mitlangu eka matiko ya misava.

Khombo ra ku tlanga mitlangu eka inthanete hileswaku u nga tirhisa mali leyi u nga fanelangiku ku yi tirhisa leswi vitaniwaku addiction.

E-e ndzi nga ka ndzi nga pfumeli tanihileswi ndzi nga ri ku na vuxokoxoko bya vona na leswaku ndzi nga leswaku va huma kwihi.

Xo sungula ndzi nga n'wi dyondzisa hi vukahle na vunghozi bya inthanete ndzi tlhela ndzi n'wi lemukisa leswaku a ti hlayisa tanihileswi ku nga na ku nga na tinghozi leti humelelaku masiku hinkwawo to fana na ti kidnapping hikokwalaho ka inthanete.

Vunghozi bya ku tshamela ku tlanga mitlangu ya inthanete hi selulafoni swi endla leswaku u nga ha ti nyiketeli eka mintirho leyin'wana kambe u tshama u langutele mitlangu ya inthanete leswi swi onha vanhu vo tala hikuva va tshama endhawu yin'we na mihleketo ya vona a yi koti ku tirha kahle hikokwalaho ka inthanete.

Loko hi langutisa eka masiku or nkarhi lowu hi hanyaku ka wona swa migaringeto a swa ha ri kona tanihileswi vantshwa vo tala va tinyiketelaka ngopfu ka tiselulafoni na ku ti kuma va ti hungasa hi tifoni kasi khale migaringeto a yi ri kona naswona a yi tekeliwa nhlokweni hikuva tiselulafoni a swi nga talanga naswona a yi nga ri na mani na mani.

Hikuva vana va masiku lawa a va ha landzeleli maendlelo ya khale kambe vo ti lawula vona hi voxe hikokwalaho maendlelo ya khale na ya sweswi a ya fani.

Mitlangu leyi va nga yi tlangaka ku nga va mintsheketo xitumbelelana na yin'wana mitlangu ya ndhavuko.

Ina mina ndzi vona swi ri kahle tanihileswi swi endlaku leswaku ku va na vunghana kumbe vuxaka exikarhi leswi swi endla leswaku vana va va oloveriwa loko va ri karhi va tlanga swin'we.

Ndzi nga tsakela leswaku munhu un'wani na un'wani a navetisa e vuhungasi lebyiwani eka social media hi ku tirhisa akhawunti ya yena.

Hi ku vona ka mina ndzi vona onge vantshwa va fanele va hungasa hi mitlangu yo fana na ku ya epark-i va ya hlangana na vana van'wani.

Caster Semenya i munhu loyi a nga kula a ri karhi a rhandza ku tsutsuma leswi swi n'wi veke ehenhla laha vakulukumba va swipano va nga n'wi tekela enhlokweni kutani va n'wi va n'wi teka va n'wu sponsor-a leswaku a hamba a tsutsuma mpfhuka yo leha laha a nga hlula leswi swi n'wi veka eka xiyimo xa kahle hi hi tlhelo ra timali hikuva a wina.

Hi nga ti humesa ku ya wisisa miehleketo etindhawini to fana na ti-park-i hi nga tlhela nakambe hi ti humesa hi ya eka tindhawu ta migingiriko ta swa ti swa mitlango ya swigemani kumbe hi ya eka tindhawu laha va pfuvapfuvaka kona miri.

Mina swilo leswi ndzi tsakelaka ku tihlanganisa eka swona swi ndzi endlaka ndzi tsaka i ku va ndzi hlalela ntlangu wa bolo erivaleni ra mitlangu leswi swi ni e ndza leswaku ndzi ti kuma ndzi tsakile swinene.

Hi xitalo hi tala ku hlangana hi minkarhi ya tiholodeyi ku nga minkarhi yo wisa laha hi hlanganaka hi endla mitlangu yo karhi.

A hi ta endla ndhawu ya vuhungaselo laha hi nga ta tiyisisa leswaku mitlangu hinkwawo yi va kona leswaku un'wani na un'wani loyi a tsakelaka ku tlanga ntlangu wo karhi a wu tlanga.

Ku va vanhu va tlanga hi mitlawo yo tala swi vuyerisa leswaku vanhu ngopfungopfu eka vantshwa va papalata ku tikuma va nghenelele eka swidzidziharisi kumbe eka mikhuva leyo biha leswi swi endla leswaku mianakanyo ya vona yi tshama yi yitshwutshwile hi minkarhi hinkwayo.

Mina ndzi tsakela mintirho yo tlanga hi mitlawa tanihileswi swi endlaka leswaku hi dyondza vutomi bya vanhu mahanyelo ya vona na ku tlhela hi tiphina swin'we leswi endla leswaku ku vumbeka vuxaka ni vunghana byo tiya.